Hhe indabuko yamaZulu ishintshe kakhulu njengoba sekwafika ubuchwepheshe besimanje manje, ngenxa yokuthi akekho umuntu osafisa ukwenza izinto ngendlela yakuqala. Esikhathini samanje abantu abasha bafuna indlela esheshayo njalo ukuze abakwenzayo kusheshe kuphele noma kusheshe bavune. Ngaleyo ndlela kwenza ukuba amasiko alahleke ngoba bona sebebheke okusheshayo. Lokhu obekumele bakwenze ukuze bengezolahlekelwa noma bekhiphe okuthile ukuze bathole noma bazuze, abasakwazi manje ukuziphilisa ngaphandle kobuchwepheshe kudinga ukuba umuntu ahlezi esebenzise ubuchwepheshe ukuze aqhubekele phambili. Amasiko ngaleyo ndlela ayalahleka ngoba abantu sebegxile ezintweni ezisheshayo.

Imfundiso enhle engiyikhumbulayo ngokukhuliswa ngobudoda ukuba ngiphathe umndeni wami ngendlela ehloniphekileyo. Kungabi nezingxabano phakathi komndeni wami, noma ngabe kunzima kangakanani. Kumele ngikwazi ukuba ngibakhulise ngokuthula, futhi umndeni uhlale ujabule, futhi ngimele ukuba ngiyindoda. Njengoba ngiyindoda, akusho amandla okulwa noma empi noma okwenza okubi okuzokhathaza omunye, kepha amandla okuba wena ndoda uzokwazi ukunakekela ikhaya ngazo zonke izidingo elizidingayo, kanye nakho konke okuzodingeka ekhaya. Akumelanga kukhona ozokhala noma ozophatheka kabi ekhaya.

Ngingababuza ukuba ngabe njengoba kuyizoba iphasika lenkolo yabo, ikuphi abake bakufunde lapha enkolweni yabo noma ephasikeni labo. Nokuba kungani kwenziwa lokho futhi kubasiza kuphi. Ngoba sisuke sithi siyasonta, kumele kube nemiphumela emihle noma ethile ozobona ukuba kusizile ukuya kwakho ephasikeni. Nokuba bazovikeleka yini njengoba sekunezingozi zomgwaqo zona zizomiswa kanjani ngoba, kuyaye kube yingozi njengoba izithuthi ziyaye zibeningi kakhulu umthamo wazo emgaqweni ezigcina zimbhakela izingozi eziningi ngesikhathi senkolo eyogcinwa. Ngiyacela ukwazi lokho.

Yona ikhona indima edlalwa abakamoya, ngoba kuyaye kusizakale abantu abanezigulo ezingaqondakali nezingasalawuleki ngendlela esuke sekubonakala ngayo kungathi imishanguzo yasezibhedlela ayisizi kanti iyasiza ingoba umuntu unento nje engaqondakali yakamoya. Ngaleso sikhathi kudaleka inkinga ngoba umuntu usuke engaqondiwa ngempela odokotela ukuba unani, ebese kuba ngesikhathi ukuqanjwa igama kuyahlupha ngoba umoya uyaye ungenelele kulelo ngama, agcine ingane noma igama selisebenza ngendlela engaqondakali ngoba iqanjiwe noma yethwe ngalelo gama.